Ke nahana hore di-sensor tsenana, ha di a loka ka hoba di hafola palo ya batho ba ka sebetsang polasing, mme di eketsa nomoro ya batho ba bangata ba senang mosebetsi. Ho tloha, ka ha sentse palo tsa batho ba senang mosebetsi South Africa, Afrika Borwa e le ngata hakalo. Mme ke bona di-sensor-a tsena di sa hlokahale hakalo hobaneng e etsa mosebetsi o ka etswang ke motho o mong le o mong ka matsoho a bona mme ke bona ba senya le tjhelete hona di-sensor-eng tseo. Tjhelete eo e ba rekileng di-sensor-a ka yona ba ka be ba e sebedisitse ho patala basebeletsi mmoho, ba eketsa le ona mokgolo wa bona hore le bona ba kgone ho tlisa dijo kapa tse itseng ka malapeng a bona.

Nka ba jwetsa, nka ba bolella ka mokgo diphoofolo tse hlajwang di na le seabo se setle maphelong a batho ba bang. Ka ha mabenkele, kapa mapolasi ao a rekisang diphoofolo tse hlajilweng di kgona ho contribute-a ho economy ya rona. Mme sena se ka thusa, mme sena se thusa le hore batho ba senang mesebetsi ba hirwe ke ona mabenkele kapa kapa ona dipolasi tseo tse hlabang. Mme nka etsa hore ba kgone ho utlwisisa hore nanang sena, ketso ena e tlo re thusa kaofela ha rona hobaneng, sena se tlo etsa hore kaofela re kgone ho ba le ho benefit-a from ntho eo, ketso eo. Ka ha e eketsa mesebetsi le hore batho ba hirwe, ba be le mosebetsi wa o kgona ho provide-a malapa a bona.

Nka bua, nka ba bolela ka mokgo ba diang polasi ya Ntate Kolobere, ka hoba mohlomong Ntate Kolobere le yona dijalo tseo tsa hae o di jalletse hore mohlomong a mpe a di rekise hore a thola engwe e itseng. Mme nka ba kgothaletsa hore , nka kgothaletsa Ntate Kolobere hore a hire batho bao mme ba tlo sebetsa polasing ya hae, kapa a rekise yona .

Ka ha re tseba hore ho ka ba le dimela tse hlahang tse nang le tjhefo mme tsa ba le seabo kholong ya dimela tse ding tse senang tjhefo. Mme sena se ka etsa dimela tse ding tse senang tjhefo di seke tsa hlola di hola hohang kapa di senyehe ka nako le pele di hola hantle. Mme, ke kopa hore lona jwalo ka basebeletsi ba ka ha le bona hona dimela tsena tse nang le tjhefo, le leke ka hohle ho di tlosa hore di seke tsa ba le seabo se sebe ho tsena tse senang tjhefo. Mme sena seka re thusa jwalo ka polasi hore re seke ra lahlehelwa ke dijalo tsa rona ka bongata. Ke a leboha.

Dumelang, ke thabela ha iponahaditse mona polasing ya ka. Mme ke utlwile ka ditletlebo tsa basebeletsi ba ka, empa ditaba tseo tse ba di fileng ho lona ha se nnete. Hore sena se etsahale, basebeletsi bane ba batla nyolosetso ya salary ya bona. Empa ke e nngwe ya ntho tse ke sa kgoneng ho di etsa ka hoba, hona jwale ha re soka re ba le bareki ba bangata, mme ke ba tshepisitse hore mohlang re kgonang ho ba le bareki ba bangata polasing monana re tla kgona hore re nyolose mokgolo wa bona mme ba seke ba hlola ba tletleba ka taba enana. Ke leboha ha le iponahaditse mona, mme ke tla etsa bonnete , bo nnete ba hore ke tshwara basebeletsi ba ka hantle ka tsela e lokileng, mme taba ena ra e lokisa ha le qeta ho tsamauwe.

Dumelang ntate. Ke utlwile ka dikgohola tse ileng tsa etsahala mona polasing ya hao, mme tsa o senyetsa. Mme ke tlile mona tlo o hlalosetsa ka inshorense ya tsa temo. Inshorenseng enana e etsa bonnete ba hore nanang, polasing ya hao, haoka ba le yona tshenyetso ekana kana e etsahetseng ya o thusa hore polasi ya hao e loke, e kgone ho nyoloha. Hobane ha polasi ya hao se senyehile, hoba thata hore nanang nka e lokisa hape, teng o sena inshorense ena ya temo. Inshorense ena ya temo e ka o thusa ka tsena, mme o tla tlameile ho e patala kgwedi le kgwedi hore ha tsietsi ena eo hlahela o tsebe o, e o hlahela o tseba ona le seo o se tshepileng, mme hona le seo o ka tshepelang ho sona se kao thusang. Mme inshorense ena ya temo ke yona, e sebetsa jwalo mme re ka thabela hore ha o ka tla wa ingodisa ka yona inshorenseng ena ya temo hore o tlohelle ho sokola di hlaha polasing ya hao.

Nka ba re eletsa hore ba sebedise temo ena ya manyolo ka tsela e nepahetseng e ka etsang, e soka, e ke keng ya etsa hore batho ba be le ditletlebo bakeng sa ditemo tseo tsa bona. Mme sena se ka ba thusa, mme tseba le batho hore temo tsa manyolo di kgona ho thusa hore dilemo di hole hantle ka tsela e nepahetseng mme le hore ba thole dilemo tse hantle, tse hotseng hantle. Mme, mosebetsi wa manyolo kore di thuse ho hodisa tsona ditemo tsenana. Mme nka etsa bonnete ba hoba le, ho be le kutlwisisano mmoho mabapi le taba eno.

Kgothalletsa breeding ka hoba ke yona tsela e nepahetseng ya hore re eketse di phoofolo mona lefatsheng, mme diphoofolo tse kang bo dikgomo, bo dinku, bo dikgoho tse teng hlabuwang mme di rekiswa bo mabenkeleng hore batho ba kgone ho tjhelete. Ke tsona tse hlokahalang hore re etse breeding haholo ho tsona ka hoba palo ya teng e sebediswa haholoholo for dintho tse ka bang jwalo mme di a hlabuwa, di dula di hlabuwa. So breeding ke yona tsela e nepahetseng hore diphoofolo tsena di seke tsa hafowa. Tse ding tsa diphoofolo tse hlaha. Re ka kgothaletsa breeding hore di seke tsa ba extinct hohang mona lefatsheng, ka hoba ra di hloka mme e ba karolo ya rona ya tlhaho eo Ntate Modimo a entseng. Mme retla tlameha ho etsa ka bonnete ba hore ra di boloka ka nako tsohle.

Dumelang, ke letseditse hobane ke utlwile hore nanang batho bana ba jowe lefatshe la bona, ba fumane lefatshe ka nakong yane ya apartheid, ba fumane le mafatshe a mang. Mme lelapa la rona ke le leng la malapa a le ileng a jowa lefatshe. Mme, ne ke batla ho tseba hore nana ke dife dintho tse re tlamehileng ho di latela hore le rona re kgone ho fumana lefatshe ka ha re ile ra jowa nakong tsane tsa sekgale-kgale. Mme nka thabela tshebedisano mmoho ya lona, le tlhalosetso ya rona, le hlakisetso ya lona ka ha re , re batla lesedi, tlhahiso-lesedi hore ho etsahala eng, mme re tlamehile hore re etse eng hore le rona re fumane lefatshe la rona ka ha le ile la jowa. Mme ke leboha tshebedisano mmoho, ke leboha la le ile la mamela ditletlebo tsa ka, ke a leboha.

Lori enana ena le mangolo a nepahetseng mme nka le bontsha mangolo a teng hore e dumelletswe hore re e tsamaye e ntse e rekisa poone, mme ke na le mangolo a nepahetseng. Mme nka thabela ha le ka nlokolla mme ka le bontsha ona mangolo ao ho bontsha hore ntho eke e etsang e molaong. So ke ka thabela tshebedisano mmoho ya lona mme le nkutlwelle hore ke kgone ho tsamaya, ka ha lori ena ke e sebedisa for kgwebo ya ka mme ntle le yona kgwebo ya ka e and ake kgone ho etsa tjhelete hore ke kgone ho fa ba lelapa laka ka hoba ke nna a, ke nna breadwinner ka lapeng. So, ke kopa le mpe le nlokolleng ke lefe mangolo a nepahetseng, ke le bontshe lori ena e dumelletswe hore e tsamaye tseleng ka molao, le hore e etse mosebetsi oo eo etsang ka ona kasheno lena.

Ona wa setso re tlamehile re reke mabele le ona mokotla wa ntho, wa moqombothi . Mme retla tlameha ho di kopantsha ka hara moqomo o le mong le metsi a belang, re tlohelle for bosiu a tsebe ho bela. Mme ka mora hora se re kopantshitse ona moqombothi, mabele a rona tlameile nne re tshele metsi hore nanang o be o tiye, o be hantle le hore batho ba kgone ho nwa moqombothi o hantle.

Ntho e ileng ya baka mollo o nanang, ke ha e mong wa basebeletsi o ne ntse a tjhesa dihlaha tse , tsa kgale tse se di omelletse, ka hoba la bona mariha a sa atametseng mme , mme dintho di a omella le dijalo. So motho ona o ile a a lebala ho tima mollo o nana ha se a tsamaya. Yaba mollo ona wa tlalatlala o tjhesa, o tjhesa polasi ya Ntate Frederick, ya Frederick. Mme nthwena, ketso ena e batlile tshenyo e nngwe e kgolo-kgolo haholo ho Ntate Frederick. So ke a tshepa hore nanang, la utlwisisa hore ke phoso e ka etsahalang ho motho e mong le emong mme motho emong le emong ona le hore a lebale. Ene, mare ke ntho e ka lokiswang ka ha di tshenyeho ha di ya ba haholo hakalo-hakalo.

Dumelang, ke o letseditse mohala ka hoba polasing ya rona diterata diterata tsa rona ha di sa le boemong bo botle. Mme ke tshepa hore le ka nthusa, ke haholo. Mme tse ding tse di wele, le ka le leng la lehlakore di rusitse mme ke ne ke kopa hore le nhlalosetse hore le ka re thusa jwang ketsong enana. Ka ha re ka se tsamaye diterata tsa rona di sa lokisa ka . Sena se ka etsa le hore ditsotsi di be le, di kgone ho kena polasing di utswe. So ne ke kopa thuso ya lona mme ke batla ho tseba hore le ditjeho tsa teng di eme jwang hore le kgone ho thusa, re tlameha hore re lefe tjhelete e kae, le sebedise tjhelete e kae ho lokisa tshenyeho ena e etsahetseng polasing ya hao.

Moroho o tswang serapeng saka, o monate mme o ntso o le fresh ka ha o tswa fatshe mobung mme ha o soka o ya kae kapa kae. Ene mme re ntse ka nnete hore re o hodise, re o jale ka tsela e nepahetseng, re o etsa o hole. Mme dijelello tsa teng di monate haholo mme motho e mong le mong ha ka latswa moroho ona, a ka dula a batla hore a ne a o je. So ke tshepa hore lona hale ka o latswa, le tla utlwa le hore o monate le ho feta wa mabenkeleng ka ha wa mabenkeleng ona le bao behe nako e telele, o senyehe. Empa ona wa ka o sontso o tswa serapeng ole jwalo. Mme mosebetsi wa hao ke hore o hlatswe , o phehe ka ona motsotso oo pele o senyeha.

Ho qoba dikotsi mapolasing ho tshwana le ha o sebetsa di-company tse ding kapa hona mesebetsi . Ho tlamehile hore basebeletsi mmoho ba be le di-Medical Aid le tsona inshorense tse ba bolokang hore ha o kaba le kotsi e feng kapa efeng. Mme monga polasi ke yena a tlamehileng ho etsa bonnete ba ho ngodisa bangodi ba hae bohle for inshorense, mme o ba eletsa le hore ba be le di-Medical Aid. Mme sena se tlo tlameha hore ba ntshe tjhelete e itseng mokgolong wa bona kgwedi le kgwedi for polokeho ya bona. Hobane ntho e nngwe le e nngwe e ka etsahala ka nako e nngwe le nngwe. Ka ha Sesotho se re, tsietsi e hlaha mabaka a fokola, mme sena se ka tlisa basebeletsi hore nanang ba seke ba hlahelwa ke dikotsi tse feng kapa tse feng tse feng. Le hona ha o ka ba etsahala hore polasing ho be le boshodu bo etsahalang, sena se ka thusa le rapolasi hore nanang a kgone hodisa ntho tsa hae tse ileng tsa senyeha kapa tse lahlehileng ka ketso ena.

Ke nahana ke ketso e ntle ka ha re tseba hore diphoofolo tse hlaha di kotsi haholo, mme di ka lematsa motho ha ka hlaha kapa a di atamela. Mme ke nahana Act e nanang e bohlokwa ka ha mme e tla re boloka hore nanang le ha re ile bo dirapeng tsa diphoofolo, diphoofolo tsena tse hlaha di seke tsa, tsa tla tsa re hlasela kapa tsona tsa re lematsa. Mme ke bona ele Act e nepahetseng mme sena se ka etsa hore nanang le ha re ile le bana moo serapeng sa diphoofolo re ba bolokehile. Ka ha diphoofolo tsena tse hlaha di rutuwe ho itshwara jwalo ka tsena tsa, tsena tsa rona, tsena tsa polasing. Mme ke bona ele Act e nepahetseng mme e beha le polokeho ya batho hantle moo e nepahetseng.

Motswalle nna ke bona hole molemo hore nanang re itjelle dikhabetjhe tse eleng tsa rona hona le hore re dule re reka dikhabetje, re spend-a tjhelete e ngata dikhabetje . Re hore tjhelete eo re tlameha e ka e sebedisang ka kgwedi ho ntso reka dikhabetjhe tsenana ka hoba dikhabetje ha re di reka, sere reka theko e ka e hodimo-dimo. Ke nahana ho molemo rona re mpe re ithekele manyolo le yona peo ya dikhabetje re itjalle tsena tsa rona. Mme sena se ka etsa rona re seke sebedisa le yona tjhelete e ngata, re ka qala ka tjhelete e nyenyane ekang bo ma four hundred. Mme ene, mme sena se tlo re thusa hore nana ha re jala re kgone ho jala dikhabetje tse ngata tse re tsebang hore nanang re keke be ra sokola hohang .

Bo rapolasi ba shebana le naha e nyane, ke ba shebane, ba tobane le mathata a kang, ha ba kgone ho , ha ba kgone ho ba le sebaka se seholo hore ba boloke diphoofolo tsa bona le hore ba etse, ba jale dijalo tsa bona, ka ha sebaka se se senyane. Mme sena se bolela hore ba tlamehile ba be le , le palo e itseng ya diphoofolo polasing ya bona. Mme baka se kgone le ho jala dijalo tse fapaneng hore ba kgone ho rekisetsa bo mabenkele kapa eng. Mme sena ke sona se bakang mathata, ka ba sokola hore ba etse tjhelete e ngata-ngata jwalo ka dipolasi tse kgolo tse di etsang.

Se ka o thusa hore ka, ha o se o le moholo o be le polasi ya hao, ka ha re tseba hore polasing, dipolasi di etsa tjhelete e ngata, ka hoba di nale diphofolo. Mme diphoofolo tsena di ka hlaba tsa tlo rekisetswa mabenkeleng a phahameng ana, a jwalo ka bo Shoprite, mme di ka kgona le hore di rekise di-fruits tsa teng vegetables ho dikgwebo tsena tse kgolo. So, mme ke bona ho lema hona le tjhelete e ngata ho feta dintho tsena tse ding, mme o keke be wa sokola le ho fumane mosebetsing, kapa o ka ithekela fela lefatshe la hao, mme wa qala mono wa iqalla polasi eleng ya hao, o sa sokodise mang kapa mang kapa mang. Mme oka kgona ho tjhelete ya hao ka mapelenyana, wa hira le batho ba tlo sebetsa polasing ya hao. Ke yona tsela e ke bona e le yona e loketseng hore o etse tjhelete ka mapelenyana hao qeta ho sebetsa kapa o qeta dithuto tsa hao.

Dumelang, ke le founetse mona ke batla ho tseba hore tsa lona sebetsa jwang. Ka ha mona lapeng re batla ho qala polasing e leng ya rona, mme ne ke batla ho tseba re ka hloka tjhelete e kae hore qale polasi enana. Mme ha re qetile ho qala polasi ena, mme re tshepa hore ke ke be ra sokola hore re le patale tjhelete ya lona. ke batla ho tseba hore le kadimana ka tjhelete e kae mme re tlamehile hore re lefe yona, re ise, re lefe yona hape jwang. Mme ke tshepa hore tshebedisano mmoho ya lona e ka re thusa haholoholo hore re kgone ho iqalla kgwebo ya rona, le rona rebe le seo re ka se isang ka malapeng a rona, re seke ra sokola ho .

Ke nahana hore dihwai di hlahise dijalo tsena ka palo e ngata ka ha e le tsona di kgonang ho survive, ho phonyoha. Ka ha hona le komello mme re ka se laole maemo a lehodimo mme komello ke ntho eka hlaela mang kapa mang ka nako . Mme sena ke bona hore e le tsela e nepahetseng hore nana ka nako ya komello bo rapolasi ba seke ba sokola hakalo ka ha dijalo tse ka, tsa ka mefuta. Mme ha dijalo tsena tse sa kgoneng ho phonyoha komello di shwele, tsenana tse kareng mabele le ditapole di ka kgona hore nanang, ka kgonahala tsa kgona hore thusa, di ka kgona hore balance- a ka nako eo e thata mapolasing a .

Ke bona tshenyeho e kgolo haholo ka hoba difefo tsena di fihla, di tsamaya, di senya fela dijalo mme ha dijalo di senyehile sena se bolela hore nanang rapolasi, ntate a keke be a kgona hore a iketsetse tse itseng ka ha a rekisa tse ding tsa dijalo ho tse ding tsa mabenkele. Mme ke bone e le tshenyeho e ngata haholo ka hoba ntate o wa sokola haholo tjena hore a iketsetse tjhelete e itseng. Mme o sokola le hore a thole batho ba rekang ka hoba hao sana dijalo tse teng polasing. So ke mathata a mangata haholo, mme e senya le diterata le tse ding tsa dintho moo polasing.

Ne ke tla kgothatsa batho ka hore ba ile, mme dijalo tse fapaneng hore ba kgone ho sebedisa dijalo tseno kapa dipeo tseno. Ba di rekise dimmarakeng kapa mabenkeleng ana a maholo, ba kgone ho itholla se itseng kapa bona ba ithekisetse hona mahaeng a bona ka theko e batho ba ka kgonang ho e , batho , e batho ba ka kgonang hore ba kgone ho reka ka yona, e skaba theko e hodimo haholo. Mme, sena se qoba le hore nanang hao sena se itseng se kenang ka tlung, o be le tsela e nngwe ya ho be le tjhelete e tla kena ka ntlong ka ho rekisa di-vegetables kapa tsona di-fruits tse fapaneng.

Dumelang, ke founa mona nang ke batla ho tseba ka dintlha tse ke tlamehang ho di latela, nka ha ntatemoholo wa ka o ne a na le polasi mme re batla hore re e tsose hape re be le yona hape polasi eo. So keng se , seke tlamehileng ho se etsa hore ke kgone ho thola polasi enana, ho tsosa polasi ya ntatemoholo. Mme nka thabela thuso ya lona, le thuso mmoho ya lona, le tshebedisano mmoho ya lona.

Mmuso ha e , ha e tshehetse bo rapolasi, ha e ba fe bo di-insurance tse tshwaneileng hore ba boloke polasi tsa bona kapa hona ba ba etele ka nako tsohle ho bona hore polasi tsa bona di thusa ka eng economy . Mme nka kgothaletsa bo rapolasi ba ye balo iponahatsa ka pela mmuso, ba itlhalose mme ba tle ka ditletlebo tsa bona hore le bona mmuso o kgone ho ba nkela hloohong.

Ke nahana fela se ka bakwa ke maemo a lehodimo kapa hore dibaka tse ding di fumanahala dibakeng tse jwang. Ka ha re tseba hona le dibaka tse ho tjhesang haholo mme sena se kgona hore ditholwana tsa mofuta tse itseng di hlahe, ka ha ditholwana di hlaha ka mofuta o fapaneng mme di batla di-temperature tse fapaneng. Mme ke nahana sena ke sona se batlang o ho be le ditholwana tse fapaneng dibakeng tse itseng, mme tsa rona le dibaka moo sa tjheseng haholo mme sena se kgona ho, mme tse ding tsa ditholwana ha di kgone ho hlaha ka baka sa, ka baka yona .

Batjha ba bangata ba na le mathata bakeng sa temo ka baka la hona le ba bang ba batjha ba hlahileng moo ho senang mapolasi mme kapa moo ho sa jalweng dijalo, jwalo ka batjha ba hlahileng ka ditoropong. Jwalo ka ha re tseba ka ditoropong, ha se ngata moo ka tholang batho ba jala kapa ba etsa tsona dintho tsa temo. Mme ke nahana ke ona mathata ao ba tobaneng le ona, le o hloka tsebo ka temo kapa hona ho rutwa ka temo ho tloha ba sale banyane dilemong.

Ditsela tse fapaneng tseo motho a ka berekisang jeme ka teng, ke hore o ka sebedisa jeme ho tlotsa borothong ba hao, o je ka yona kapa o e sebedise , o je ka yona ka papa kapa yona o e je ele yona ele jwalo feela. Hangata ho thola, ke bona e le, e sebediswa haholo ho tlotsa bo borotho ha ho sena bo butter, borotho kapa tse ding tsa dintho. So, mme jeme e ka sebedisa ele ona tsela eo ya hore nang hangata-ngata e sebediswa for ho jowe ka yona, kapa o ka yona hao sena bo seshabo ka .

Dijo tse keneng ka hara lekolokoti ha se hangata di senyehang ka , mme tsena tse omisitsweng ho ka thola hore ne di sa bewa sebakeng se sa hlwekang, mme hwa ba le tse ding tsa ditshila tse kenang dijong. So ke bona dijo tse leng ka hara lekolokoti di bolokehile haholo ka hare, hoba ha se ngata moo o ka tholang ditshila kapa di kenela ke ditshila mme ha se ngata hore di senyehang. So ke bona dijo tse, tsa lekolokoti di di molemo, mme ho feta tse omisitsweng. Mme, le tjhelete ya teng ho di reka ha e ture hakalo ha di , ha di tholahale ka theko e phahameng jwalo ka theko eo e hantle .

Dumelang ntate, ke tshepa o phetse hantle. O bua le Mme MaBoitumelo mona polasing ya Senekal. Mme ke o letseditse tsatsi la kajeno ke batla ho tseba ka botlalo hore nka fumana terekere enana ya enana. Ke batla terekere e tla kgona ho nthusa ho mela mona polasing. So ne ke batla ho tseba hore nka fumana terekere e etsang mosebetsi o jwalo ka theko e kae, mme ha ebe hole jwang ke tla tlameha ho patala ha kae, ka tjhelete e kae kgwedi le kgwedi ha ke sa kgone ho e reka cash kapa ka yona tjhelete e lekaneng ya ho reka terekere eo. Ke ka leboha tshebedisano mmoho ya hao.

Batjha ba ka kgona hore ba ithute ka tsa lemo di-university-ing kapa hona ba ye ho bo rapolasi ba fapaneng. Ba ba botse hore ke dintho di feng tse ba batlang ho tseba ka temo hore ha o batla ho qala business ya hao kapa hona ho lema, o tlamehile o etse jwang. Le hona le university-ing moo ba kanna ba etsa dithuto tsa Agriculture moo ba ka ba thusang ka tsena tsa ka, dintho tse ngata tsa temo. Ke ka hona hona na, ba ka ithuta ka , mme ke tsela e nepahetseng hore ba ithute ka tsa temo.